Ke ikutlwa ke kgathatsehile haholo empa ke tla etsa qeto ya ho palama ditekesi hobane ha ke batle ho lahlehelwa ke mosebetsi, ke hloka ho hlokomela ba lelapa la ka.

Le ha batho ba bangata ba nke ba kgetha ho sebedisa dibese bakeng tsa maeto a matelele ho fofa ka sefofane, ho na le melemo e mengata. O fihla ka pele mo o yang teng ebile o sa kgathala. Ka hoo, batho ba lokela ho nahana ka ho palama sefofane.

Ee, ke ya mo hopola queue marshal o ne a le mafolofolo, a apere hantle, a hlwekile, a hlophisa ditekesi ka potlako, a ba thusa le ka mekotla ya bona. O ne a etsa maemo a renke a shebahale a bolokehile.

O lokela ho fihla dihora tse pedi pele sefofane se tsamaya haholo ha o tlo palama sefofane sa matjhaba. Batho ba bang ba tshaba ha se ya hodimo. Sefofane se kgannwa ke batho ba kwetlisitsweng ka boemo bo hodimo sefofane se bolokehile.

Leeto le ne le le monate haholo bese ene e le boemong bo hodimo, e na le dintho tse hlokahalang. Ditulo tse o kgonang ho di koba ebe ke paqame ha monate. Dibaka tsa ho charger phone le television basebetsi ba ne ba le mosa, ba ikokobeditse ba araba dipotso hantle ha ke hloka thuso. Ke ikutlwile ke phuthulohile haholo.

Dibese tsa rona di fana ka tshebeletso e sa tshepahaleng ha di hlokomele dihloko tsa batho ba baholo, mme dia tura ka hoo ntho fela e teng ka kena ke hore di teng.

Tekesi e ne e le ya kgale e lla haholo ebile e le kotsi. Ditulo tsa teng ne di tabohile hape, difenstere tsa teng di sa kwalehe ne ke rapela feela hore re fihle re bolokehile mo yang teng.

Bothata ke ditsela tse mpe tsa mahaeng le meaho e sa lokelang ditulo tsa mabidi le ditshebeletso tse fokolang tsa bophelo. Mmuso o tshwanetse ho lokisa ditsela le ho aha di clinic haufi le setjhaba le ho ba le dikoloi tse kgonang ho fihla ho batho Mobile Clinic le ho ba le basebetsi ba tla dula ba etela maqheku moo ba dulang.

Dumelang ke rekile tekete ya terene ho lona moo haesale ke ema mona nako e neng e boletswe hore e tla fihla e fetile, e se ebile e e le hora tse pedi e diehile tjena bothata tse eng? Ke kopa ho kenya tletlebo hobane e nketseditse mathata moo ke yang. Ke ya leboha.

Hobaneng utswa di-bicycle tsa rona? O itlwaetse hampe, o se ke wa hlola o di utswa, hobane ke tla o tshwarisa seponeseng, ke tlolo ya molao ntho eo o e etsang o tla ya teronkong.

Abuti ha o shapa ngwana, o etsa hore a batle ho shapa bana ba bang, ha wa lokela ho shapa ngwana o etsa hore a se ke a hola hantle, o sitisa kgolo ya hae, o tla fetoha ngwana ya dulang a halefile ebile o tla dula a lwana le bana bang.

Ke kgetha koloi e theko, e tlase, e fanang ka tshebeletso e ntle ho boloka nako ha ke e bitsa le moo ke yang ke fihla ka polokeho le bohlweki ba koloi le boemo ba koloi e be boemong bo botle le hlompho ya mokganni.

Ke mohopolo o motle hore maqheku a palamiswe mahala ha ba ya di bakeng tsa bohlokwa, jwalo ka ho lata tjhelete ha bakgotsi ho ya ya dipetlele. Ho etela mafapha a bohlokwa ho ka ba thusa haholo ho bontsha le hore re hlokomela maqheku a rona.

Ntho e nngwe e ke e tsebang ke batho ba batla mosebetsi, ba kopa thuso ho bapalami hona le ba rekisang dintho tse fapaneng ebe ba hweletsa hore o tenehe, o hleke ho sheba polokeho ya hao hobane hona le ba utlwang jwalo ka ho utlwa dibeke kapa difounu.

Ke tla leka ho bua le yena, empa bakganni ba bang ba bontsha boitshwaro bo bobe haholo. Ha e le motho wa ntate empa ho sireletsa polokeho ya ka, ke tla mo tlohela hore e se ke ya etsa meferefere le ho tloha pela hae. Ha a sa utlwisisi.